Mhlobo wam endimthandayo, ndiyavelana nawe kwisimo okanye kwisehlo ojongene naso, kodwa ukuthenga iyeza elisestratweni ndicebisa ukuba wenze into esemthethweni. Ngokolwazi kwam amayeza athengiswa estratweni ngamayeza angakhange ayohlolisiswa ukuba angayingozi kangakanani empilweni yomntu. Zama ukuthatha uncedo olusemthethweni ngokuthi uqhagamshelane nabaphezulu abafundileyo okanye abaqeqeshelweyo ukunceda abantu abajongene nesimo esifana nesakho noxinzelelo ojongene nalo, umzekelo oonontlalontle.

Ukungafani kolwimi olusetyenziswayo ezibhedlele phakathi kwabasebenzi besibhedlele abangoogqirha noonesi kunye nezigulana kuye kube negalelo kakhulu ingakumbi kwicala lezigulana. Ziye zibe nokungaqondi iindlela ezinokusebenzisa okanye imiyalelo, inkcazo zezifo okanye iindlela zokuthatha amayeza. Oku kukhokhelela ekwenzeni iimpazamo, ukungaphiliseki ngokukhawuleza okanye ukungaphumeleli konyango.

Ukucwangcisa yenye yendlela esetyenziswayo yokuthintela abesifazane ukwenzela bangamithi. Zikhona iindlela ezithi zisetyenziswe zokuthintela ukumitha ezinjengokusela ipilisi nokuhlaba inaliti.

Andivumelani kwaye kuyingozi ukusebenzisa okanye ukuthenga amayeza asezitalatweni. Kubalulekile ukudibana nogqirha okanye ukuya ekhemesti apho uzawuthi ufumane uncedo oluthe vetshe. Zininzi iingozi ezinothi zichaphazele abantu ezimpilweni ngamayeza angekho semthethweni, kuba anqongophele amathuba okuba aye ayokuvavanywa kwiilebhu.

Njengamongikazi, ukukhawulelana nentetho yesigulana esisebenzisa intetho yezandla, okokuqala, kukugcina amehlo kwisigulana ukuqinisekisa ukuba njengamongikazi uyaqhubekeka ukwenza uqhagamshelwano lwamehlo kwisigulana. Ukubhala phantsi imibuzo okanye imiyalelo kwiphepha nepensile. Okwesithathu, kukuba nomonde nokunyamezela nokumamelisisa okanye ukujongisisa ngamehlo intetho eyenziwa sisigulane esisebenzisa intetho yezandla.

Kubalulekile ukutya ukutya okusegazini okufana nemifuno neziqhamo, ukusela amanzi kwakunye nokuzilolonga komzimba. Kunegalelo elikhulu emzimbeni ukuthi umzimba ukhawuleze ube neziphumo ezibonakalayo ekuncipheni.

Ingcebiso kukuba asele amanzi rhoqo. Ukuba iye iqhubekeka, kukuba aqhagamshelane nabezempilo ukujonga unobangela wentloko engapheliyo.

Ndiyavuma ukuba kukho imixholo ethile esetyenziswayo kumaphiko okhokhelo lwemveli, kodwa kumba wempilo nokukhululeka kwemfundo kuthatha ukuba abantu bazikhethele izigqibo zabo. Ukusebenzisa izithintelo zokungabi namtwana kubalulekile ekuphuhliseni impilo yabantu kwaye kunika abantu amathuba okuba babe nokuphila okuphucukileyo. Kukhuthaza uhlobo lwezempilo olungcono kumphakathi wonke.

Izinga lemfundo labasebenzi bezibhedlele zikarhulumente nezibhedlele zabucala linokwahluka kodwa ngokuqhelekileyo. Abasebenzi bezibhedlele zikarhulumente kunye nezibhedlele zabucala banemfundo efanayo. Nangona kunjalo izibhedlele zikarhulumenete zihlala zikwazi ukufikelela kubantu abaninzi kwaye zibonelela ngezixhobo ezahlukeneyo, kodwa izibhedlele zabucala zihlala zineendlela zokuphatha ezikhethekileyo.

Iyinyani ingxelo yokuba iingxelo ezithusayo eziphathelele abantwana, ingakumbi abafana abaxhaphaza amantombazana, ziye zisanda kwaye zihlala zikhathaza kakhulu. Kukho iimeko ezininzi ezenza ukuba le mikhwa ibonakala inzima kwaye ezi zinto zingaphendulwa ngeendlela ezininzi. Ezinye zezi zizathu kukuntsokotha kwezentlalo kunye nezomnotho, imodeli yokuzenza kumphakathi, peer pressure, ukungabinako ukufunda ngendlela efanelekileyo, kunye nokungaqondi ukuba le mikhwa ibuhlungu kangakanani kwaye inobuzaza obungakanani emphakathini okanye ekuhlaleni.

Iindlela ezingagangathekanga ziba neempembelelo ezinzima kumaxesha okusabela kweenkonzo, ngakumbi kwiindawo zasezidolophini. Iindawo ezixakekileyo ezifana nemixholo yezixeko zinemiphumo enzima xa kukho ezingalindelekanga ezijolise kumphathiswa weenkonzo kwaye ukungaqondi izinto ezingalindelekanga kungakhokhelela kumphumo ongemhle.

Ikhaya labantu abadala kulapho abantu abadala bafumana khona unonophelo nokukhathaleleka okusemandleni. Kulapho baye bafumane khona impilo nabantu abanomonde wokujongana nezimo abakuzo ngokwasempilweni.

Imiqathango endinokuthi ndiyithabathe ekukhuseleni inkosikazi katatomncinci ekuxhatshazweni ngutatomncinci kukuhlala phantsi nosapho ndibacacisele ubungozi nemiphumela yokuxhatshazwa kwabantu abangoomama, ingakumbi kwilizwe esiphila kulo nezinga eliphezulu. Okwesibini, kukuthetha nonkosikazi katatomncinci athathe amanyathelo ngokwasemthethweni ukuthi akhawulelane nesehlo okanye nokuxhatshazwa kwakhe ngutatomncinci.

Kubalulekile ukuba abafundi baqonde kwaye baxelelisiswe ngendlela yokubaluleka ukuhlonipha abesifazana ngendlela abanxiba ngayo. Njengabafundi kufuneka bafundiswe ukuhlonipha amalungelo amantombazana nendlela abanxiba ngayo, nemiphumela yokuthi xa bethe kwakho isehlo sokuba umntu ongumfana okanye oyinkwenkwe azithathele ngokungekho semthethweni okanye axhaphaze amalungelo wamantombazana, eso sehlo siye sikhokhelise ekubeni umntu abanjwe.

Njengamzala wakhe ongakholelwayo kwizinto zamagqirha okanye ekusebenziseni amayeza amagqirha, ndingamcebisa ukuba azinzise ukucinga kwaye asebenzise inkolo yakhe. Ukuba ukholelwa ngomthandazo athandaze kuThixo wakhe amnike ubulumko.